Ndingathi iinzuzo ezifumaneka kwi-e-hailing kukufumaneka ngokukhawuleza, iimoto ziza kwindawo okuyo, ukhuseleko olungcono, intuthuzelo nephezulu, ukwazi ixabiso ngaphambi kokuba uhambe. Akukho kuhlawula ngemali, uyakwazi uhlawula ngekhadi uba imali awunayo.

Molo makhelwane wam, ndiyathemba ukuba uphilile. Ndicela ukuthetha into encinci endiyiqapheleyo apha endlini yakho, yile yokuba umzukulwane wakho udla ngokubonakala eqhuba imoto yosapho nangona kusenokwenzeka ukuba akakabinayo ilayisensi. Ndiyazixabisa iinkathalo zakho njengomntu omkhathaleleyo kodwa bendicinga ukuba mhlawumbi asikhe siyithethe le nto kwelona hlobo linoxolo. Ukumvumela ukuba aqhube ngaphandle kwelayisensi kubeka ubomi bakhe emngciphekweni omkhulu, ingakumbi kuba kusenokwenzeka uba akakafundi ngokupheleleyo indlela yokubhekana nezimo ezingalindelekanga endleleni. Ndiqinisekile ukuba umkhuthaza ukuba afunde kwaye mhlawumbi ufuna ukumxhasa ngendlela efanelekileyo, mhlawumbi sinokumkhuthaza ukuba alinde ade afumane ilayisensi esemthethweni. Ndiyabulela ngokundimamela kwaye ndiyalixabisa ixesha lakho.

ezixhaphakileyo kukuphangwa okanye ukuxhatshazwa kwabantu. Abanye abantu baye baphucwe iimpahla zabo njengeefowuni, ibhegi okanye imal,i ngakumbi xa uloliwe ugcwele okanye uhamba wedwa. Ukungabikho kokhuseleko lwamandla, uxinezelelo olugqithisileyo, iindawo ezimnyama okanye ezingenakhanyiso, kungabikho nemithetho ecacileyo okanye engaphunyezwanga, iingozi okanye ukungasebenzi kakuhle kwezixhobo.

Izinto ezenziwa ngabaqhubi bebhasi eziye zicaphukise kukuqhuba ngesantya esiphezulu okanye ngokoyikisayo, ukungahoyi abakhweli, ukumisa kwiindawo ezingavumelekanga, ukuxoxa kakhulu ngexesha lohambo, umculo ovakalayo kakhulu okanye ongalungelanga, ukungacoci ibhasi. Ndingathi zizinto eziye zicaphukise kubakhweli ezo ezenziwa ngabaqhubi okanye abaqhubi abangazijongiyo phambi kokuba abakhweli bakhwele.

Izinto ezoyikisayo kwinqwelomoya luloyiko lweengozi, ukungakwazi ukulawula imeko, uvalo lwendawo evalekileyo, abantu baye boyike ke uba behleli kwindawo, kwindawo evalekileyo, uloyiko lokuphakama kuba ke inqwelomoya ihambela phezulu emafini, amabali okanye iindaba ezixhalabisayo abaye bazive ngokukhwela inqwelo, ukungazi ukuba kungenzeka ntoni. Ngoko ke ndingathi zezo nto eziye zixhalabise abantu phambi kokuba bakhwele inqwelomoya.

Ndikhumbula yayingunyaka ka-twenty twenty-one kwakunzima ngakumbi kuba amaxabiso ezi zinto ezisiseko ezifana nokutya, umbane nezinye iindleko zokuphila aye esele enyukile kwaye oku kwenza kube nzima ukugcina ulawulo kwimali yenyanga ngexesha elonyuselo. Kwafuneka ndicinge ngendlela yokonga ndinciphise ezinye izinto endizithengayo okanye ndihambe kancinci ngezinye iintsuku. Ndaziva ngathi umthwalo uyanda kwaye ingathi abantu abaqhelekileyo, ngakumbi abasebenzayo nabafundi, bahlala bechaphazeleka kakhulu kwezi meko. Ukuthula okanye ukungayiphenduli le meko kwakungathethi ukuthi siyayamkela sasingenakwenza nto ngayo kwaye leyo yenye yezinto ezenza uzive ungenamandla.

Ibalulekile kwimbali yomzabalazo waseMzantsi Afrika. IRobben Island yindawo apho uNelson Mandela wabanjwa iminyaka engamashumi amabini anesixhenxe kunye nabanye abalweli benkululeko, iphinde ibe yindawo yokufunda nokuqonda. IRobben Island lilifa lemveli lehlabathi, inomtsalane wezendalo neembonakalo ezintle. Ngoko ke ndingathi abakhenkethi banomdla ngeRobben Island kuba ifundisa ngembali yaseMzantsi aAfrika, iphakamisa amazwi eeNkosi zomzabalazo ezifana noNelson Mandela kwaye inikezela ngamava obomi angafumaneka, angafumaneki kwezinye iindawo.

Andinothanda umntana wam ukuba ayeke ukuthathwa yile nqwelo imthathayo aye eteksini ngokuba iteksi ikhwela nabani na futhi abantu awunoyazi into abayicingayo ngabantwana bethu. Okwesibini, inqwelo le imthathayo imthatha ngqo endlini futhi loo nto iye incede ke nakwixesha lobusika, umntana akayi akubikho sidingo aye erenkini ukuze afumane iteksi, imthatha apha endlini iphinde izombeka apha endlini. Esinye isizathu, sendimthembile umqhubi lo ubaqhubelayo kuba seyiminyaka eqhubela umntana wam futhi andinasikhalazo.